Chatbot yi hi khumbile swinene hikuva machudeni va vanyingi a va ha tirhisi mianakanyo miehleketo ya vona loko ti ta ka eka swivulavulo, kumbe eka swivutiso, kumbe ka ti assignment, kumbe ka mintirho leyi va nyikiwaka yona. Va tirhisa ti-chatbot ku hlamusela ku ku fambisa ti-assignment, hi laha va tirhisaka kona. Na vona swi va pfunile swinene hikuva swichudeni swin'wana va hava mali yo ya ku print-a maphepha ya ti assignment. So va a a ti-assignment na ti na ti-test-i ti ti tsariwa kumbe ti-submit-iwa eka chatbot. Sweswo swa swa swi pfuna swichudeni.

Vutshunguri bya le kule i vutshunguri leswi va kotaka ku tshungula mavabyi lawa u nga na wona loko u ri kule na vona. Byi tirha hi ndlela leyi, va kota ku ku nyika maphilisi kumbe mirhi swa ku va ku tshungula vuvabyi lebyi u nga na byona.

Ku rhumela marungula swi hambane hi swa ku ku rhumela marungula, u fanele u tsala hansi. U nga tsala hi papila i ka phepha u ri yisa ka post office u ri rhumela, kumbe u nga tsala hi meseji ka WhatsApp, ka Facebook kambe u tirhisa marito. Then ku ku belana riqingho i ku fonela munhu hi riqingho, u ta vulavula na yena mi tlhela mi hlamulana nkarhi wolowo. ku belana riqingho hi swona swi hatlisaka hikuva wa swi kota ku hlamula hi nkarhi wolowo, u tlhela u twa na rito ra munhu yoloye u n'wi belaka riqingho swa ku a meseji a lowu u wu rhumelaka u wu hlamula njhani.

Loko a ndzi ri na Wi-Fi a ni ta yi tirhisa ku endla tivhidiyo, ku rhumela CV ya ntirho, ku vukela mafilimu, xikan'we na ku vulavula na tinxaka hi video call.

Data leyi va yi hlengeletaka inthanete data. Leyi nghenaka eka inthanete, ni nghenaka ka ti app, yi endla swilo hinkwaswo. U kota ku vukela tifilimu, u vukela u vukela tivhidiyo. U endla swilo swo hambanahambana.

Ku xanisiwa hi tikhomphyuta a yi ku twisi ku vava emirini, kambe ka miehleketo na na kona ka swilo leswi u faneleke u swi endla. Ku xanisiwa hi hi munhu u twa ku vava eka miri, enyameni, xikan'we na le ka miehleketo swi .

A ndzi ta tiyisisa swa ku phephahungu leri, nkarhi hinkwawo na hinkwawo nkarhi wun'wani na wun'wani timhaka leti hi ti fambisaka i ta ntiyiso a hi mavun'wa, a hi mavarivari. Loko ko va ntiyiso vaakatiko va ta tshama va ri tshembile, nakona va ta yi tiyisiseka swa ku leswi ni va byelaka swona phephahungu ri va byelaka swona i ntiyiso a hi mavarivari. A hi .

Ndzi nga va tivisa hi nkoka wa ku yimbelela hi dyondzo na ku dyondzisa vanhu. Naswona, tinsimu ta khale na sweswi ha ha ti yingisela hi dyondzo leri nga ta ri hi nga ri hi ri kumaka. Nkarhi wun'wani hi yingisela tinsimu leti ti nga qambhiwa a hi nga se velekiwa mara na sweswi ta ha ri na yoho dyondzo leyi yi kumekaka leyi hi pfunaka ka masiku lawa. So ku yimbelela tinghoma ta dyondzo a ti pfuni hi na ntsena. kambe na vona vayingiseri, xikan'we na mindyangu ya vona. Hikuva na loko va lovile, va ta sala va kuma ti-royalties loko va ri karhi vanhu va yingisela tinsimu ta vona.

Vanhu vo tala va yingisela swiyanimoya. So vahangalasi va na nkoka lowukulu swinene ku hluvukisa miganga yo hambanahambana. Hikuva loko ku ri ku ri vona va loko va tlangisa va loko va va va va vulavula hi miganga yo hambanahambana, vanhu va sungula ku yi tiva va tiva na tinqambi teleto ta ta miganga yaleyo. So i swa nkoka swinene swa ku loko va tlanga kumbe va tlangisa tinsimu ta vanqambi va muganga yo hambanahambana, va fanele va hangalasa na swa ku va huma kwini vanqambi lava hi ndhawu.

A ndzi ta maker sure a ni ta tiyisiseka ni tiyisiseka swinene leswaku magazini ya hina kumbe ya muganga wa ka hina, wu vulavula hi vanhu lava va endlaka ku leswi swa swinene emugangeni na ku tivisa vaakatiko va va muganga, leswaku magazini leyi yi nga va pfuna njhani na vona vanhu lava nga na titalenta, leswaku va humelela, va tiveka eka matiko man'wana handleni ka muganga wa hina. Hikuva timagazini to fambisa mavunwa leti va ti vitaka hi ti ti paparazi magazini, a ti pfuni nchumu kambe ti hambanisa vaakatiko xikan'we na vanhu lava va va endlaka leswinene ehenhleni ka.

Xo sungula u fanele u va na foni kumbe riqingho leri ri ku pfumelelaka ku va na WhatsApp kumbe TikTok, app ya WhatsApp kumbe app ya TikTok. Xa vumbirhi, u fanele u va na nambara leyi tirhaka leswi va swi vitanaka hi phone number, leyi tirhaka leyi nga ta ku pfunaka loko se u lava ku veka swilo swoleswo. Xa vunharhu, ti-app to fana na va TikTok u fanele u va na u u download-a TikTok u va u pfula e akhawunti leyi va yi vitanaka hi akhawunti, ku va u kota ku veka yoho mahungu yalawa. Ivi u pfula page leyi u vulavulaka hi mahungu lawa u faneleke u u u faneleke kumbe u tsakelaka ku ku ma ndlhuriwa mahlweni. U.

Riqingho ra mina ro sunguna a ku ri Motorola laha Motorola ya kona a yi nga ri na khamera a yi nga ri na ti banking system a wu nga swi koti ku fana na ti-app a ko va riqingho ra leri ra ra mabatheni kambe foni leyi riqingho leri ni ri tirhisaka sweswi i Samsung ku nga smartphone laha yi pfuna ku teka khamera hi teka swithombe ni teka ma-video u kota ku faka mali eka yona yi na ti-banking app ni kota ku tirha hi yona.

Swihangalasamahungu swo fana na Facebook TikTok na Twitter swi hangalasa mahungu hi ndlela yo hatlisa swinene mahungu ya wena ma kota ku twiwa hi vanhu vo va le kule naswona nkarhi wun'wani u kuma swa ku u hangalasa mahungu ene leswi swi hangalasaka a hi ntiyiso swa kota ku fikelela le kule le ku nga ri ntiyiso. Vanhu va kota ku khomisa nkarhi wun'wani swihangalasamahungu leswi u va byela swa ku a wu kona ndlwini u se u kombisa location ya wena laha u nga kona hi ndlela yeleyo. Vanhu va swi kota swa ku va ya muntini wa wena va fika va yiva hikuva va swi tiva swa ku a ku na munhu, nkarhi wun'wani u hangalasamahungu sweswi wa ha ri ntsongo loko u kulile u kuma swa ku miehleketo ya wena yi cincile a ya ha fani naya khale mara u kuma swa ku leswi u swi u nga swi tsala swa ha ri wa ha ri mutsongo swa ha ri.

Ku na risimu leri ni nga ri khipa ri nga huma vhiki ra ku hela risimu ra nyuwani ra ku hisa be ri hisa ngopfu risimu leri ri ri famba na dance challenge loyi a nga ta nga ta cina ku tlula vanhu hinkwavo hi ta mu faka ka music video wa hina wa rona risimu leri so risimu leri ri famba na dance challenge hi lava mucini lomukulu loyi a nga ta ka na ku cina a tlhela a tlula vanhu hinkwavo u post-a ka Facebook u post-a ka Twitter u post-a na le ka TikTok loko va na ti-likes ta tinyingi video ya munhu loyi a nga yi nga ta va na ti-likes ta tinyingi hi yena yi nga ta mu faka ka music video leyi.

Leswi router ya wena yi tirhaka hi gezi xo sungula u fanele ku xi endla u fanele u xava battery kumbe solar system leyi nga na invert swa ku gezi loko ri fambile wa swi kota ku tirhisa a router ya wena u yi connector ka ka solar-a kumbe ka battery leri u nga ta va u ri chajile then xi ta tirha u ta tirha ntirho wa wena a wu nge kavanyetiwi gezi hikuva u ta ve u chajile, nakambe u tlhela u u ringeta ku xava a power bank, power bank leyikulu leyi kotaka ku ku connector ka router ya wena swa ku hambi gezi ri fambile wena a wu ntirho wa wena a wu kavanyeteki, nakambe u nga ringeta ku tlhela u xava data ya ya ya sim card ya wena swa ku loko gezi ri fambile na ku kuma swa ku mpfula ya na a wu chajanga battery u tirhisa.

Mbuyelo lowu nga kona hi ku tirhisa AI loko u ri muchudeni hikuva swaku AI yi ta ku pfuna swa ku u kuma tinhlamulo kumbe tinhlamuselo kumbe tindlela to endla a ti-assignment hi ndlela yin'wanyana leyi a wu kalaka u nga yi ehleketi yi tlhela yi ku pfuna hi ku pfula miehleketo ya wena hi ndlela yin'wanyani lawa a wu nga swi vonisisi swiswona kambe AI loko nkarhi wo tala loko u kumeka u tirhisa AI u hetelela u nga swi koti ku ti ehleketelela hikuva nkarhi wa vunyingi u ta va loko u ri na xivutiso u tshinela ka AI ku va xona yi ku pfunaka so yi pfala miehleketo ya wena u nga swi koti ku ti ehleketelela.

Ya va seketela vatlangi hikuva loko vanhu va langutele mavonakule na vanhu lava va advertise-aka ku fana na mabindzu lava va advertise-aka ka mavonakule va kota ku va va invest-a ka mitlangu yeleyo va va va va vitana hi sponsorship hi xilungu loko va vona swa ku okay hi nkarhi wa bolo nkarhi wa vunyingi ku tshama ku ri na va va ku ri na vavanuna va vukelaka rona bolo ra milenge va sunguna ku invest-a ka ntlangu yeleyo ya bolo va faka timali nkarhi wun'wani va xava swiambalo va xavela vona vatlangi nkarhi wun'wani va va nyika tifoni loko ku heleriwa va tlange kahle so mavonakule yi tisa ti-investors ti vitiwaka hi ti .

Xitori xa mahungu u nga xi kuma eka phephahungu kumbe eka selulahungu laha ti-app to fana to hundzisa mahungu to fana na va Facebook, Twitter kumbe TikTok kumbe ka ka phephahungu, phephahungu ro fana na vo Daily Sun, Sunday Sun, Sowetan.

Mahungu lama kandziyisiweke ma pfuna eka vaaki hikuva mahungu ma hatla ma kumeka ende ma ende naswona ma kuma vanhu vo vo tala hi nkarhi wo, xikombiso swo fana naloko ku ri na nhlengeletano loko ku tsariwa phephahungu kumbe ku tsariwa hungu eka phephahungu ra le moyeni ra ro fana na social media kumbe Facebook, laha vaakatiko vo tala va nga ta hlengeletana kumbe va nga ta vulavurisana hi ka tiselulafoni hikwalaho ka hungu rolero kumbe lava nga ta hlangana koho va vulavula hi hungu rolero ri nga kandziyisiwa.

Swa pfuna swinene, xikombiso vanhu vo vo swela kumbe vanhu vo vo kala va nga voni va swi kota na vona ku tirhisa tiselulafoni kumbe va tirha hi tona. Van'wani va swi kota ku tirha tikhompyuta ku tirhisa ti-computer laha va kota ku tirha tihofisini va karhi va nga voni va ri karhi va va swela emirini kumbe emiehleketweni. Kambe loko va kota ku tirhisa thekinoloji hikuva thekinoloji leyi ya sweswi yi pfumelela un'wana na un'wana leswaku a yi tirhisa.

Eya swa koteka ku khansela xikhokhelo xa wena nkarhi wihi na wihi. Leswi swi lavekaka ku ta laveka akhawunti ya wena u tiva akhawunti ya wena hi nhloko u nga khansela hi ku fonela customer care ya xikhokhelo laha u khokhelaka kumbe u nga khansela hi ku nghena ka inthanete kumbe ka email ya wena laha u nga u nga ta unsubscribe.

Eya swa koteka ku fikelela streaming swa laha Afrika-Dzonga or handle ka Afrika-Dzonga hikuva tipulatifomo to fana na na vo Netflix to fana na DSTV, to fana na Showmax wa swi kota ku tirhisa tona u nga ri tiko ra u nga ri u nga ri ka tiko ra Afrika-Dzonga ntsena loko u ri na application ya vona kumbe u ri na akhawunti.

Eya ni swi vona swi fanerile ku ri swa ku munhu a vekeliwa mpimo hikuva ku na vanhu vo tala nkarhi wun'wani va teka nkarhi wo leha ku tirhisa data, ku kumeka swa ku van'wana a va ha swi koti ku khoneketa kumbe loko va khoneketa inthanete ya vona yi va yi famba kantsongo. So swi fanerile swaku mani na mani a vekeriwa nkarhi kumbe a vekeriwa data leyi a faneleke a yi tirhisi hi siku.

Wi-Fi ya hakeliwa n'hweti na n'hweti, hikokwalaho i swa nkoka swinene swa ku u faka password swa ku u nga khoneketi mani na mani na koho u ta kota ku ku va na matimba ehenhleni ka vanhu lava va tirhisaka Wi-Fi ya wena. Swin'wani na kona u endlela ku hunguta vanhu lava va va tirhisaka Wi-Fi hikuva nkarhi wun'wani loko ko khoneketa vanhu vo tala Wi-Fi kumbe inthanete yi hetelela yi nga ha tirhi swona yi famba katsongo.

U nga sungula u rhanga u hunguta kumbe u tsema ku khoneketisa vanhu hi hotsport. Xa vumbirhi lexi u nga xi endlaka i ku pfala ti-app leti u kalaka u nga ti tirhiseki enkarhini wo tala u pfala internet connection ya kona. Xa vunharhu i ku ehlisa enhlisa matirhiselo ya ti-social media kumbe swilo leswi swi dyaka inthanete ya wena. Xa vunharhu xa vumune lexi i nga xi endlaka ephone yin'wana na yin'wana ya smartphone yi na laha u kotaka ku seta koho kumbe ku tshikelela u setaka koho swa ku loko data ya wena yi fike ka xikombiso ka hundred MB hi siku wa yi seta swaku loko yi fike ka hundred MB yi nga ha tirhi inthanete.